Diterena di botlhokwa thata go tsamaisa dipoloma tse dintsi tsa diminerala le di diriswa, ebile di fokotsa thata-thata pharakano mo tseleng, go dirisa terena e le nngwe fela e ka tseya dilo di le dintsi ka nako e le nngwe ebile ga e kgoreletsi le pharakano epe mo tseleng hobane yona itsamela ka tsela ya yona e le esi, ke molemo o mogolo thata o a go dirisa diterena empa dikgwetlho tsa go dirisa dilo tse diterena ke gore ka nako e nngwe botsotsi bo setse bo atile thata. Batho ba itseela dilo mo ditereneng thata-thata he di ema mo direkotong or-e di 'irang, ba ka batla go inkela diminerala kgotsa didiriswa tse di tse di leng mo tereneng.

Go nna teng ga dibese tsa maemo a kwa godimo go ile ha ama thata maeto a maleele a dibese, ka lebaka la gore itse ka nako e di tsengwa tirisong, batho ba le bantsi ba ne ba tholohela go ka dirisa dibese tsena, mme ebile di ama thata-thata ikonomi ya dibese tsena. Empa pharologano magareng ga dibese tsena ke gore dibese tsena tsa maemo a kwa godimo di na le didiriswa tse di botlhale e le tota jaaka bo di-Wi-Fi and-e di dirisa le mebila ya tsona e ba ikagetseng yona, di kgona go fitlhisa batho ka bonako.

Ke akanya gore batho ba ba sa tswang go ithuta go kgweetsa ba santse ba tswa mo ikatisong, go botlhokwa thata gore ba kgweetse mo ditseleng tseo di senang tlhanaselo e ntsi go fitlhelela ba tlwaela, ke gona ba ka kgonang go tsena mo tlhanaselong e ntsi ba setse ba nale maitemogelo.

Go tsamaya ka diterena go nale kgwetlho e le ntsi thata, ka gonne diterena di tlala thata le batho ba utswetswa dilo mo ditereneng, ka lebaka la go tlala. Di ama thata-thata fa motho o tsamaya ka tsona. Ka nako dile dintsi, botshelo jwa gago bo phela bontse bo le mo kotsing, empa tsona ditlhwatlhwa e tlase le tota ebile di bonako.

Dibese tse di nkang maeto a maleele di ka dira sentle thata ha ne tlhwatlhwa tsa tsona di ka ya kwa tlase. Batho ba kgona go di namela ka bontsi, ba fokotsega mohlomongwe mo ditekising. Ba kgona go dirisa dibese tsena. Ebe di tsamaya le ka dinako di le dintsi, o se fitlhele go le bese e le nngwe fela e e yang ko lefelo le le itseng ka nako e e itseng. Mohlomongwe go bane le dibese tse tharo or-e tse nne mo letsatsing tseo di tseyang leeto le o kgotsa maeto a o di ya lefelo leo.

Tiriso ya se ileketeroniki e ama thata maemakape, ka gonne batho ba bantsi ba neng ba dira ditiro tse di fapa-fapaneng ko boemakepeng ga ba sa kgona go di dira ka lebaka la gore dilo di diriwa ka ileketoroniki, le tsamaiso ya teng ha e sa tshwana le pele, mo batho ba ne e le bona ba laola dikepe empa jwale di setse di laolwa ka ileketoroniki.

Go tlala thata ga diterene go ama thata botsogo jwa tlhaloganyo le jwa mmele, ka gonne mo mosong fela fa le tsenang mogare ga terene, o fitlhele e tletse bapalami ba eme ka maoto ka nako e o tshwannang ke go fologa ka yona, tlhaloganyo ya hao e setse e lapile, le wena o setse o lapile. And-e gantsi, tlhaloganyo ya batho ba bangwe mo mosong e santse e direla ka bonya, empa lešata le go ema ka maoto go ama thata-thata botsogo ba motho.

Fa pula ena, badirisi ba dibaesekele ga ba kgone go ya tirong ka gonne fa ba kgweetsa dibaesekele tsa bona, pula ya ba nela. E bile go nna thata-thata go ka kgweetsa baesekele mo puleng, gonne ga metsi a eme motseleng, ga o kgone go kgweetsa, le gore e sese ka bonako jo bo kgonagalang. Ka dinako tse dingwe le metsi a a ka kgona go e tshwara gore e feleletse e go .